Ukuphelelwa lunxibelelwano kwiWi-Fi yam xa kuphakathi ngenye imini mna ndikudliwanondlebe nomqashi owayenqwenela ukundiqasha kwenye yamashishini wakhe. Ngesiquphe sathi sisephakathi kudliwanondlebe, bhilikidi kwacima umbane kanti ngulaa cimicimi wombane. Ndashiyeka ndixakene nento kwaye ndinovalo ndingayazi uba mandithini kuba kaloku bendiwuncwasile lo msebenzi. Ndaphela ndithatha umnxeba wam ndifowunele umqashi lo bendinomdliwanondlebe naye ndamxelela ukuba kuye kwanocimicimi yombane. Wahleka wayengumntu owuqondayo ukuthi sikule meko kacimicimi akekho ngxaki, sawuphinda siqhube ngenye imini.

Kum nabahlobo bam kungcono kakhulu ukubukela iimuvi xa siyibukela apha ekhaya siyisebenzisa ezi zixhobo zikhoyo zale mihla. Kungcono kakhulu xa unezixhobo ezikumgangatho ophezulu apho uzokwazi ukuyibeka into ngeli hlobo uiifuna ngalo, ube noonomathotholo osemgangathweni, ube nayo bona kude osemgangathweni. Kungcono ngokuba uyakwazi uthi uba into ikuphosile ukwazi uphinda ubuyise umva uyiphinde kunokudlula xa uye phaa esinema apho kuthi xa ikuphosile awukwazi uphinda ubuye umva uyibukele. Nantso into esiyithanda kakhulu mina nabahlobo bam xa sesibukele iimuvi.

Ewe, ndikhe ndayibona iindaba zobuxoki, ndizibona kumakhasi onxibelelwano uFacebook. Kula makhasi kwakuvele usaziwayo owaziswa kakhulu ngakumbi othandwa ngumama wam. Ndandothukile ndisemsebenzini ndibone kuxelelwa iindaba ezibuhlungu sokusweleka kwakhe. Ndifike endlini sendidakumbile umnqonqo wam uphantsi ndixelela ndichazela uma ngokusweleka kosaziwayo wakhe. Uma wandihleka kakhulu wathi naye ebeyibonile kumakhasi onxibelelwano kodwa ke yena khange ayikholelwe waye wafowuna wafownelwa kubantu abamaziyo usaziwayo ukuqonda ukuba ingaba yinyani le. Bamxelela ukuba hayi uphile qethe akho nto injalo.

IWi-Fi yasekuhlaleni engahlawulelwayo iluncedo kakhulu ekuhlaleni kuba ekuhlaleni sinabantu abaninzi abangasebenziyo okwa kuye kufuneke ukuba benze izicelo zemisebenzi. Inceda kakhulu bona ke ukuthi basebenzise le Wi-Fi engahlawulelwayo bakhangele amathuba emisebenzi kwi-intanethi. Bayakwazi ukukroba amathuba emisebenzi kwi-intanethi kuzo zonke la makhasi akhoyo phaya wezemisebenzi. Kuthi xa kukho lo msebenzi awubona umntu ukuthi umfanele awuthathe enze isicelo kwalapho kanye kwiWi-Fi le yakubahlali, enze isicelo akwazi uaplaya isicelo kulo msebenzi awudingayo. Kuluncedo kakhulu ke ngelo hlobo.